Taba ena e ntshwere hampe haholo, hobane le batho ba mahaeng e ntse le batho le bona. Ho tlameha mmuso o sebetse ka tsela e tshwanang le ditoropong, eseng ditoropong ho be betere empa mahaheng ho se ka ba betere ho tlametse ho tshwane. Ditoropo le mahaheng ho sebetse ka ho tshwana hore batho ba tsebe ho etsa dintho tsena ho nepahetseng.

Ee, ba na le monyetla ho sebetsa kgwebong ya ka ha wa tlameha batho, ba kgethollwe ho ya ka moo ba leng ka teng. Batho ba tlameha ho fuwa monyetla wa hore ba sebetse, ho sa natse hore ba ba jwang, seemo sa bona se jwang o tlameha hore ba sebetse ba fuwe monyetla le bona hore ba sebetse.

Ho ya ka nna, hore ke ska e fumana ke se phofu ya phokojwe ena e bitswang COVID-19 tla tlameha hore ke sireletse. Haebane ke na le mekgohlano ke tla tlameha ke kenye semonkwane, hore ke se ke ka kenelwa ke bolwetse bona, hobane ha ba ka nkenela feela, le nna ke tla ba lehlasipa la yona.

Ho ya ka nna, ha di ngata ha kalo dipetlele tseo. Ee feela, mmuso o tlameha hore o eketse dipetlele, tsa batho ba nang le lefu la kelello hobane ha o sa etse jwalo, batho ba tla lahlehelwa ke kelello le ho feta.

Ho tla tlameha bana ba mmuso, ba thibele dintho tse kareng tseo hore di fediswe. Motho a qoswe haeba o rekisa dintho tse seng molaong hobane di ka ama mmele ya motho.

Ho ya ka nna, e ne le banna ba kgalekgale bao ba ne ba sa batle ho tseba hore, ba tshwerwe ke mafu a jwang. Ho ya ka nna, banna ba kajeno ba itlhokometse haholo, ba ye le dingakeng ho yo hlola hore ba jowa ke eng.

O teng motho eo ke mo tsebang a ileng a ya tliliniking e ne ke tsamaya le ena. Ho no se monate hakalo hobane o ne a kula le teng, re eme dihora tse kang tse hlano re ne re sa thaba le teng hobane re eme nako e telele. Ho ya ka nna ke bona hore mmuso o tlameha hore o eketse dipetlele le ditliliniki, le manese a teng a sa sebetseng hae mona tla tlameha hore ba hiruwe, hore ho fokotswe ho ema dipetleleng.

Ho ya ka nna, ke bona e le tjhelete e ba loketseng haholo hobane se ba tsofetse haholo le teng, empa hona le bao ba hlokang tjhelete hobane ba ntse ba na le bana ba yang di-university. Jwale ho tlameha hore mmuso o ko, batle tsela e ngwe ya hore ba ba phahamisetse tjhelete hore ba kgone ho hlokomela malapa a bona.

Ho ya ka motho, hore o kgolwa eng. Nna ho ya ka nna, dintho tse ke di sebedisang tsa setho di ya nsebeletsa haholo, hobane ke rutuwe jwalo le teng. Ba bang se ba phela nako ya sejwalejwale ha ba sa sebedise meetlo ya bona, e leng ntho e fosahetseng o tlameha hore motho a hopole mo a tswang teng.

O ka tseba ka tsela ya ho botsa hore, ba ngodisitse na ha ba sa ngodisa, o ke se kope ke ditshebeletso tsa bona hobane ha o tsebe hore ba tseba meriana ya setso jwang. Ekaba meriana e tla o lematsa mmeleng mona.

Ho ya ka nna, mehla e fetohile hobane batho ba bangata ha ba sa ya dikerekeng, se ba etsa dintho ho ya ka tsebo ya bona. Ha ba sa na kgolo ya hore dintho tsa kereke di ya ba sebeletsa kapa jwang, jwale se ba etsa seo ba se ratang, ba lebala moo ba tswang teng.

Motswalle, ha ke sa kgona ho mamela, taba tsena tsa hao tsena, o tla tlameha hore jwale o lo thola thuso ho ditsebi, hore o kgone ho thusahala, e feela nna ya ka le wena ha e sa tla sebetsa.

Moriri o foforehang, mmele o mosesane, makgopo a sa feleng mmeleng.

Ke tla mo jwetsa hore a be le tshepo, a se fele pelo, hobane hona le diporokrama tse ding tse ka mo thusang. Ha sepetlele ba sa kgone ho mo thusa a ka ya diporokrameng tseo, a lo ikutlwela hore ba ka mo thusa ka tsela e jwang a se fele pelo.

Ke utlwile pelo ena ya ka e le bohloko haholo ha ba njwetse hore ke na le madimabe, empa ke bone e le tsela e nepahetseng ya hore ke tsamaye ke lo hlapa ho tlosa bo madimabe boo ke nang le bona. Bo sebeditse haholo ha ke qeta ho hlapa, dintho tsa ka ke bone se di fetoha hanyane hanyane. Ha re le batho ho tlameha, re hopole moo re tswang teng hore ntho tsa rona di kgone ho kganya.

Ke ka ba eletsa ka hore, o tlameha hore ba je dijo tse matlafatsang mmele ya bona, ba nwe le meriana ha ba sa etse jwalo, ba tla ifumana ba le kotsing, e kgolo haholo hobane ba tla fokola mmeleng. A ke ke ba malwetse a bona, a fela ha ba sa latelle melao e ba neuwang ke dingaka kapa ke baoki dipetlele.

Ka pono ya ka motho ya hlanyang ke motho ya tsamayang a ntsa topa topa le dipampiri di toting, ya buang a le mong.

Ho ya ka nna ke bona e le ntho e nepahetseng haholo hobane, bana bana ba banyane bana le bona se ba iphumana ba etsa dintho tsa batho ba baholo, tse ka reng thobalano. Jwale ho betere hore dikolo di ba rute, di ba rute ka dipidisi tsena tsa ho thibela pelehi.

Ke tla mo hlalosetsa hore di-antiretroviral, ke dipidisi tseo, tse thibelang malwetse hore a se kene ha bonolo mmeleng wa hae, haeba a sa kgone ho nkutlwisisa hantle, ke tla mo hlalosetsa hore aye ho ditsebi tse tsebang haholo sepetlele tse tla mo hlalosetsang hore di-antiretroviral di sebetsa jwang.

Ke mananeho, a bana ba banyane ba qetang ho hlaya. Ho na le mananeo a thusang ka taba tsa tshwanyetso ya HIV.

Ba ka sebedisa dipidisi kapa ba ka sebedisa kgohlopo ho tshireletsa, kokwanahloko ena hore e ska ba kenela.

Ha nke ka aha sepetlele sa ka, ke tla netefatsa hore batho ba thuswe ka ho tshwana le di-private-ng sepetlele. Ke tla etsa bonnete ba hore manese a sebetsa ka botshepehi jwalo ka di-private-ng.

Ke banna ba sebetsang ka tlasa mokoti mmaeneng le banna ba kgannang dilori. Ke mosebetsi o kotsi haholo hobane ha ba thole nako e ngata ya ho phomola, ebile bana ba dilori bana, ba tsamaya ditseleng tse telele ebile ba sa phomole, ba etsa dikotsi mmileng mona.